Nkile ka iphumana ke seilwe ke bese ya three ya masa ya ho ya profinsing ya North West ho tloha profinsing ya Free State. Ke ile ka etsa ntho tsa ka ka nako mme ka pakela ka nako letsatsi la pele ke tsamaya, hoseng ka tsoha ka nako ka hlapa ka ja mme ka bitsa Bolt hore e nkise seteisheneng sa dibese. Ha re ntse re tsamaya tseleng, ra fihlela e le hore ditsela di kwetswe. Ha re botsisa hore na ho etsahala eng, ra thola e le hore dikoloi di thulane ho Na le kotsi e etsahetseng.

Hangata ha ke tsamaya ho bo N12 kapa ho bo N4 moo eleng hore ke tsela tse pedi moo ho fetang dikoloi teng, ke hlotse ke bona bakganni ba di teraka kapa bakganni ba di lori. Ba bapala haholo ha re ha tsela hangata ba rata ho nka lane tse pedi, ba kganne hara tsela, nako e nngwe o ka fihlela e le hore ba batla ho phampadisana le beng ba dikoloi tse leng hore di tsamaya ka ka ka speed se sengata. Ba batla ho kganna ho tshwana le bona mme seo se bakela batho ba bang Kotsi, ka hore batho ba kamorao ba qetella ba sa bone tsela ya mo ba yang.

Ke rata ho ya toropong hoseng, ka hore hoseng ho monate ka hore toropo ha ya tlala haholo. Mme ha o sokole hape le ho fumana di-taxi, toropo ha ya tlala haholo le mabenkele ha tlala haholo mme o ka kgona ho etsa ntho e oe batlang ka nako ntle le ho ema sebaka ho lefella ntho o tla beng oe rekile. Hape toropo ha e sephethephethe hoseng jwalo ka ha e tla be e le sephethephethe hare ha motshehare kapa mantsibuya.

Ho ho ngata ho etsahalang ka di-taxi-ng ho e leng hore nako tse ding ho monate ho wa tshehisa nako tse ding ho bohloko. Ho ba monate ha el e hore batho ba ka hara taxi ba iqoqela mme ha ba rwakane kapa ho lwantshana. Ntho e bohloko e nkileng ka e bona hare ha taxi ke mohlang mosadi moholo o na theolwa taxi ke mokganni wa taxi ka hore mosadi moholo o ne a se na tjhelete ya ho palama ya ho ya hae. Mme ha mosadi moholo a hlalosetsa mokganni wa taxi hore o naile di-paying a latile tjhelete ya grant-e, mme ha e thola mong wa taxi a bona ho le bohlokwa hore yena o batla tjhelete ya hae, mme a sa amohele se mosadi moholo a se buang. Ke ile ka thaba haholo ha batho ka taxing ba ne ba ntsha ditjhelete ho kopanya ho lefella nkgono.

Ho bua nnete feela nna ha ke so tsamaye ke palame sefofane, empa ha ke no ikutlwa ka mokgwa o mong ka hore nako tse ding, hore sefofane se kaba ka nako se sa tloha ka nako. E kaba e le hore mohlomong sefofane se robehile kapa mokganni wa sefofane wa kula, mme o tshwanetse ho bitswa mokganni e mong a tlo ema sebakeng sa hae.

Ke ne ke tla ya diofising tsa moo airport, mme ke kenya tletlebo ya hore batho ba tsamaisang difofane le ba e leng hore ba kganna difofane le batho ba e leng hore ke baholo ba moo airport. Ba etse bonnete ba hore nako e tlang ba sheba boemo ba lehodimo hore na sefofane se ka kgona ho tswa ka letsatsi le itseng. Ba se ke ba kenya batho hara tsietsi ya hore ba tshwanetse ba eme ba sa tsebe letho.

Nna nka rotloetsa batho ba strike-e ka hore ba se ke ba palama ditekesi. Mme ba bitse Bolt-e kapa Uber ho ya mesebetsing kapa dikolong. Kea tseba seo se a tura, empa se se tla kgona ho bontsha bakganni ba di-taxi hore ba re hloka ka mokgo le rona re ba hlokang ka teng. Bakganni ba di-taxi bongata ba bona ha ba tsebe ho bua le batho, ba kgopo mme ba pelo tse mpe. Hape ba re kenya kotsing ka ho kganna hara ditsela ka dikoloi tse leng hore ha dia dumeletseha ke molao hore ke ka kena hare ha tsela.

Ho ya ka nna ha nka be ke le mokganni wa Bolt-e kapa mokganni wa Uber, ke ne ke sa tlo ba palamisa. Mme ha re fihla mo tshaonetseng ba theohe teng, ba fihlella e le hore ha ba na tjhelete ya ho patala. Ke ne ke tla be isa police station-e ka hore le nna ke mosebetsing mme ke hloka sa ho beha borotho tafoleng.

Ho bohlokwa hore motho a se ke a kganna kapa a kena tseleng a qeta ho nwa kapa a nwele haholo, ka hore a ka iphitlhela a le mo kotsing ya masisapelo mo e leng hore a ka lahlehelwa ke bophelo ba hae, kapa a ka pholoha. Empa nako tse ngata a ka lahlehelwa ke bophelo ba hae. Mme hape batho ba e leng hore ba rata ho kganna ba nwele, ba rata le ho letsa mmino ka volume e hodimo ka hare ha koloi. Seo le sona se tla etsa hore o se ke wa utlwa dikoloi tse tlang kamorao hai ha o nwele hape ho ka etsahala hore ha o kgone ho bona tsela hantle.